Umcimbi wokwethwasa wendabuko, ofana nokufuna umbono noma isiko lasehlane. Kungalolonga ngokujulile ukuqonda komuntu ngobudoda. Lo mkhuba ubandakanya uhambo lwensizwa lokuzindla, ukuzila, nokuzibekela imigomo okugqamisa, ukubaluleka kokuqina, umphakathi, kanye nokwelulekwa ekuguqukeni ebudodeni. ngokuphelelisa izici ezivamile zobudoda njengamandla, nesibindi, nobuthakathaka, kuzwela, nokuhlakanipha. Lesi sigameko sibonisa ukuthi ubudoda abuhlanganisi nje amandla omzimba kuphela, kodwa nobuhlakani bemizwa, ukuzazi kanye nokuzibophezela komphakathi.

Ngokwesiko lamaZulu, isigqoko isicholo, siyi sambatho esibalulekile sesintu esigqokwa abesifazane abashadile. Esibonisa isimo somshado, inhlonipho, kanye nobuntu. Isicholo sibalulekile kakhulu ngenxa yokubaluleka kwaso kwamasiko, simela isiko namagugu akwaZulu. Kanye nophawu lwaso ukudlulisa imiyalezo mayelana nobufazi, ubuhle nesimo somshado. Ukwengeza ukukhiqizwa kwayo kusekela izingcweti zendawo, ukulondoloza ubuciko bendabuko, ukuhlanganisa isicholo nemfashini yesimanje, ukusebenzisana nabasizi bengqephu besimanje. Izindlela zokukhiqiza ezisimeme kanye nokushintshashintshana ngamasiko, nemibukiso, nemicimbi kungasiza ukukhuthaza ukuqondana kwamasiko nokuqinisekisa ukusimama kwazo.

Njengoba uthatha leli siko noma ukukhulisa, khumbula ukuthi uhambo ngokwalo lubalulekile kakhulu njengendawo oya kuyo. Vuleleka ekukhuleni, ekuzitholeni, nasekufundeni, ekuhlakanipheni, nasekuzwiseni okwabiwe nawe. Ungangabazi ukubuza imibuzo noma ukufuna isiqondiso, futhi ube nesineke, futhi ube nomusa kuwe njengoba uzula zula ngezinselele. Bambelela kwilukuluku lakho noma nomuzwa wokumangala. Wamukele leli thuba eliyinqayizivele lokuxhumana namagugu akho, amasiko kanye nomphakathi. Sondela kulolu hambo ngenhlonipho, nangenhliziyo evulelekile, uqaphele ukubaluleka kwalo, hhayi nje kuwe, kodwa nokuxhumana kwakho nalabo abake bafika ngaphambi kwakho nangemuva kwakho.

Emasikweni amaningi ogogo nomkhulu banendima ebalulekile ekugujweni kokuzalwa nokuqanjwa kwengane. Basebenza njengobhuloho phakathi kwesizukulwane namasiko. Bavame ukufaka isandla ekudlulisweni kobuntu bamasiko ngokuhlanganyela izindaba, amasiko, kanye namagugu, nesizukulwane esisha. Ogogo nomkhulu bangase bahlanganyele emasikweni angokwesiko njengokuqamba amagama, izibusiso, noma ukuphana izipho okusiza ekugxiliseni umuzwa wamagugu empucuko nokuba yingxenye yengane. Ngokubandakanyeka kwabo ogogo nomkhulu basiza ukulondoloza amasiko nokuqinisekisa ukuqhubeka kwawo. Kuyilapho futhi bekhuthaza umuzwa oqinile wobudlelwane bomndeni nomphakathi.

Esikweni lamaZulu, ukuqeqesha abadala kanye nabeluleki kubalulekile ekugcineni amagugu namasiko. Abadala nabeluleki babamba iqhaza elibalulekile ekudluliseni ulwazi, amagugu, namasiko esizukulwaneni ezincane. Ukuqinisekisa ukuqhubeka kobuZulu, ngokuqeqesha abadala nabeluleki, umphakathi ungaqinisekisa ukudluliswa olunembile kwemikhuba yamasiko. Amasiko nomlando, kuyilapho kukhuthaza ubuholi nesiqondiso. Lokhu kuqeqesha ukusiza abadala kanye nabeluleki ukuthi bakwazi ukubhekana nezinselelo zesimanje, kuyilapho begxile ezimisweni zendabuko. Ekugcineni kube nesandla ekunotheni nasekuqiniseni isiko lamaZulu.

Umqondo wokuthi imishado emikhulu nebizayo ayidingeki, futhi iwumthwalo wezimali uyasebenza. Nakuba imishado iyingqophamlando ongokwesiko neyomuntu siqu, izindleko ezikhulayo zingase zibe nkulu, okuholela emithwaleni yezimali. Okuphazamiseka emqondweni wangempela womshado, nokukhathazeka kwemvelo. Kodwa-ke, imishado ibuye ibe nokubaluleka ngokomzwelo nokwenhlalo. Inikeza ithuba kwabathandekayo ukuthi bagubhe uthando nokuzibophezela. Izithandani zingacabangela imibuthano eseduze, ezinye izindlela ezilungele isabelo zimali nemikhosi yomuntu siqu. Ukuze lilinganise phakathi kokuhlakanipha usuku lwazo olukhethekile nokugcina isibopho sezezimali.